Vanhu lava va poneke ku xanisiwa emakaya hi nga va seketela hi ku va hi karhi hi bula na vona, hi va kombisa leswaku hi le ku va seketeleni. Hi va komba rirhandzu leri va nga tsandzeka ku kombiwa rona emakaya ya vona.

Mfumo wu nga kota ku endla switichi eka doroba rin'wana na rin'wana kumbe eka ndhawu yin'wana na yin'wana na leyi nga le kusuhi ni matiko ni switikwana. Hi ndlela yaleyo u nga kota ku va ni vukorhokeri bya ku ringanela eka tindhawu teto.

Swihlovo swi nga ri swi nga ni swa ku timela ndzilo leswi kumekaka emutini wun'wana na wun'wana ku nga ha va ku ri swithangana swa switimelandzilo. Sweswo swi nga kota swi nga kotekaka ku va muti wun'wana na wun'wana wu va wu ri na swona. Kumbe ku nga va ku ri swihi, swa ku fana ni ndhawu yo hlayisa mati leyi nga kotaka ku tirhisiwa eminkarhi ni ndzilo.

Ku kuma mirhi eswibedhlele, mfumo wu nga kota ku langutisa mavabyi lawa ya ya vabyiwaka ngopfu. Ku fana na mavabyi ya mukhuhlwani, ni ku pandza hi nhloko, ivi wu kota ku tisa mimirhi ya mavabyi walawo yi tele ku hambanahambana ka yona. Hi ndlela yaleyo va nga va ya va karhi va kota ku hunguta xin'wana xa swiphiqo leswi swi va ka kona eswibedhlele.

Ti-campaign-i to tlakusa vutivi a ti endliwi hi ku ringanela. Hikuva ti-campaign-i ti fanele ti va ti ri kona eka tindhawu hinkwato. Kambe ti-campaign-i leti hi xitalo hi va hi vona eka tithelevhixini kumbe hi ti vona eka tindhawu ta madorobeni ntsena. Hala matikoxikaya swi va swi nga talangi ku va munhu a vona ti-campaign-i ta ku fana ni teto.

Ndzi nga n'wi hlamula leswaku va vadyuhari i swilo leswi u nga ka u nga swi koti ku swi tlherisela endzhaku. I swilo leswi swi nga lo ti endlekela hikuva swi lo fanekela ku endleka tanihiloko munhu a kula. Ku va munhu a tirhisa swiro swilo swo karhi leswi swi nga tlheriselaka vadyuhari, sweswo swi va swi nga ri swona ku va ku ri swilo swa mavunwa. Kambe ku va a tshama ri kahle ndzi nga n'wi byela leswaku a endla vutiolori hi ku tsutsuma kumbe swihi ni swihi, hi ndlela yaleyo a nga tshama a ri kahle ni miri wa yena wa ha ri kahle.

Mirhi ya swimilana leyi ndzi yi tivaka ku va ku ri ximilana xa mhangani kumbe ximilana xa moringa. Sweswo hi swin'wana swa swimilana leswi kotaka ku tshungula mavabyi hi ndlela ya kahle, swi nga ze swi lava na mimirhi ya xilungu Kambe hi swimilana sweswo, munhu a nga kota ku va a tshunguleka eka mavabyi lama a vabyaka wona.

Swivumbeko swa swipfuno leswi nyikiwaka eAfrika-Dzonga eka vanhu swi nga ha fani ku nyikeriwa ka tiyindlu, leti loko mindyangu yo karhi yi nga koteki ku fikelela kumbe leyi nga ri yi nga evuswetini swinene, yi kotaka ku nyikiwa swona. Hi ndlela yaleyo mfumo wu har iwu va wu karhi wu kota ku pfuna kumbe ku hunguta vusweti etindhawini to karhi, hikuva wu nyikela.

a ngheni hi nhloko eka swidzidziharisi. Eka vana lavatsongo i ku va va sungula mhaka ya swidzidziharisi va ha ri ntsongo, van'wana va karhi va dyondzisiwa hi hi vanghana va vona. Hi ndlela yaleyo va tsandzeka ku va va huma nakona va kula swinene va karhi va ha ri ndzeni eka ka swidzidziharisi. Hikuva va tolovele ku va va swi sungule va ha ri ntsongo, so va tsandzeka ku huma eka swona.

Ndzi nga tsakela wa phurayivhete hikuva wa phurayivhete a swi kona swa ku munhu a nga kuma mimirhi herile, kumbe a nga fika exibedhela a pfumala vutshunguri. Kambe eka rihanyo ra mfumo, swilo swa tika. Munhu wa fika xibedhlele a tsandzeka ku tshunguriwa, van'wana va tsandzeka ku kuma mimirhi hikuva va ku ku hava yona.

Swihambukelo swi fanele ku va ni ndhawu leyi nga endleriwa vanhu lava va nga ni vutsoniwa. Hi ndlela yaleyo va nga kota ku nghena eka swihambukelo sweswo ku fana ni lava van'wana va nga na vutsoniwa. Hikuva minkarhi yo tala vanhu lava nga na vutsoniwa, a va koti ku nghena eka tindhawu to karhi hikuva swihambukelo sweswo swi endleriwile vanhu lava va nga kahle ntsena.

Switsundzuxo leswi ndzi nga swi nyikaka xikolo mayelana no phamela vana swakudya leswi akaka miri, hileswaku vana va ta va va hlayisekile loko va ri karhi va dya swakudya leswi akaka miri. Va ta va miehleketo ya vona yi karhi yi tirha hi ndlela ya kahle hi ku va va pfuniwa hi swakudya leswi swi fikaka swi lwela miri wa vona, tlhela swi aka miri wa vona.

Nkoka wo phamela vana swakudya leswi nga na rihanyo eku antswiseni ka vuswikoti bya vona bya tidyondzo. I ku va swakudya sweswo va phameriwa ka swona swi fika swi va nyika matimba ya ku va va ya mahlweni va dyondza, nakona swi fika swo va nyika matimba ya ku va miehleketo ya vona yi tirha hi ku olova yi karhi yi antswisa swilo tidyondzo ta vona.

Magoza lawa ya nga tekiwaka hi valawuri ya rihanyo i ku va va vulavurisana na vamavhengele yo xavisa mimirhi, kumbe vulavurisana na mfumo wu kota ku nyika mali eka mavhengele yo xavisa mimirhi leswaku mimirhi yeleyo, nxavo wa yona wu nga vi wu ri henhla swinene. Sweswo swi nga kota leswaku munhu un'wana na un'wana loko a nga kumi mirhi eswibedhlele swa mfumo a kota ku ya ti xavela hi mali leyintsongo emavhengeleni yalawa.

Vanhu lava va yaka eswibedhlele swa mfumo va fika va va ni ku xaniseka ka ku tshunguriwa. Munhu u tshunguriwa endzhaku ka nkarhi wo leha nakona van'wanyani va tlhelela emakaya va nga kotangi ku tshunguriwa kumbe va nga kotangi ku mimiri ya mavabyi lawa va va ka na yona. Kambe eswibedhlele leswi hakeriwaka mali, vutshunguri hi byona byi rhangaka emahlweni, mimirhi yi va yi tele. Munhu loyi a ya ka xibedhlele lexi hakeriwaka mali a nga fiki a tshama nkarhi wo leha. U vuya na mimirhi ya yena yi helerile.

Marito walawa ya va byelaka wona hileswaku va fanele va tiya, nakona munhu loyi a nga va va ka a va pfinyile u khomiwile kumbe u ta khomiwa u ya tshama jele vutomi bya yena hinkwabyo. Nakona loko va lava swin'wana swa ku pfuniwa kumbe va lava ku pfuniwa hi swo karhi, tindhawu ta ku fana ni titliliniki, vakhanselara va kona eka nkarhi wihi na wihi va nga kota ku pfuneka.

Leswi pfunaka vana ku va va kota swakudya swa ku fana ni tibhoncisi hikuva swi va nyika matimba, i swakudya swa ku fana ni masi, swi va nyikaka matimba ni ku olova emiehleketweni. Hiswona swakudya leswi swi fanekelaka ku va swi tele exikolweni.

Ku va vanhu lava nga ni vutsoniwa va endleriwa swihambukelo swa vona i mhaka ya nkoka swinene. Hikuva swi vona eti-mall-lweni kumbe etindhawini to karhi, swihambukelo swa kona swi va swi karhi swi ri swa vanhu lava va nga kahle. Kambe vanhu lava va nga na vutsoniwa a va koti ku fikelela ku swi tirhisa. Hi ndlela yaleyo swi va swi ri swa nkoka swinene leswaku va endleriwa swihambukelo swa vona leswi va nga kotaka ku nghena swi tirhisa ku fana ni vanhu lava van'wana.

Loko ndza ha kota ku ti tirhela kumbe ku ti yimela ndzi ti endlela swo karhi, swi nga ndzi endla ni titwa hi ndlela yo biha loko va ndzi teka va ndzi yisa ekaya ra vadyuhari. Hikuva loko ndza ha kota ku ti endlela swin'wana na swin'wana, ndzi nga ti tshamela ekaya ndzi ti endlela hi ndzexe. Ku nga ri na munhu un'wanyana.

Ku va ndzi seketela vatsoniwa, ndzi nga endla ti-campaign-i ta ku hambanahambana leti kombisaka leswaku ti le ku seketeleni ka vatsoniwa. Ti va kombisa leswaku a va voxe, nakona xin'wana na xin'wana lexi va xi lavaka va nga xi kuma. Ni va kombisa leswaku xin'wana na xin'wana lexi va lavaka ku xi fikelela va nga kota ku xi fikelela, ku fana ni munhu un'wana na un'wana. Hi ndlela yaleyo swi nga va swi karhi swi tiyisa ntshembo wa vona ni moya wa vona.

Swivangelo leswikulu swa ku tala ka titliliniki ni ku va titliliniki ti ri tintsongo eka tindhawu hinkwato. Hambi le matikoxikaya kumbe hi le kwini, titliliniki ti va ti tele. Hikuva tliliniki yin'wana yi va yi ri kule eka yin'wana kumbe ku va ku ri leswaku eka matiko ya ntlhanu, ku va ku karhi ku tirhisiwa tliliniki yin'we. Sweswo hi swona swivangelo swa leswaku titliliniki ti tala swinene. Ku lulamisa sweswo mfumo wu nga kota ku maka titliliniki ta ku tala eka tindhawu to tala. Hi ndlela yaleyo vanhu va nga kota ku fikelela va ri ntsongo.

Tanihi loko tindhawu to kuma vukorhokeri ematikoxikaya ti ye karhi ti kala mfumo wu nga endla leswaku wu maka titliliniki eka tindhawu tin'wana na tin'wana ta le kusuhi ku endlela leswaku munhu wun'wana na wun'wana a kota ku fikelela eka ndhawu yeleyo a kuma vukorhokeri lebyi a lavaka byona kumbe mfumo wu nga tirhisana na tikhemisi ta phurayivhete laha munhu loko a lavaka ku kuma vukorhokeri a nga ya ka kona a fika a kuma vukorhokeri hambi khemisi yaleyo yi ri ya phurayivhete hi ndlela yaleyo mfumo wu nga va u karhi wu olovisela vanhu va tiko leswaku va kuma vukorhokeri bya mimirhi eku tshunguriweni eka vona.

Ku tikeriwa loku vatsoniwa va hlanganaka na kona laha eAfrika-Dzonga i ku kulu swinene tanihiloko tindhawu to tala hambi ku ri swikolo swibedhlele kumbe titliliniki i tindhawu leti ti kotikawa hi vanhu lava va nga kahle tanihiloko van'wana va vatsoniwa va tsandzeka ku nghena eka tindhawu to karhi hi ku va leswi hi xiyimo xa vona xi va ku xi tshamise swona ku fana ni le swikolweni vatsoniwa va tikeriwa swinene ku va va dyondza kumbe ku va va endla swo karhi hikuva a va khomiwi ku fana ni leswi vana kumbe vanhu lava nga kahle va hlanganaka na swona.

Vuvabyi bya ntshikelelo ku va ku ri vuvabyi bya le nhlokweni kumbe ku ri vuvabyi lebyi byi nga laveki vanhu ekusuhi vuvabyi lebyi byi nga tshunguriwa hi ku va munhu a ya vekiwa eka ndhawu yo karhi leyi ku nga ni van'wana lava vabyaka byona ni laha ku nga ni vapfuneti kumbe madokodela laha ya taku ya ta byi tshungula enkarhini hinkwawo.

Tinxaka ta xihlawuhlawu leti vatsoniwa va langutanaka na tona emavhengeleni hileswaku a ku na ndhawu ya vona kumbe ndhawu leyi nga ta ku leyi ya vatsoniwa va ku nga kotaka ku ku tirhisa yona kumbe vatsoniwa a va koti ku pfuneka eka tin'wana ta tindhawu loko va lava ku xava swilo swo karhi hikuva eka swin'wana leswi va lavaka ku swi teka va va va karhi va nga fikeleli eka swona hi ndlela yaleyo va va karhi va hlangana ni xihlawuhlawu xo fana ni sweswo lomu emavhengeleni.

Vana lava nga tsoniwa etindhawini ta le makaya vo tala va vona a va koti ku fikelela dyondzo kumbe a va fikeleli dyondzo tanihileswi ku khomiwa ka vona ni makhomelo ya vana lava va nga tsoniwangiki swihambene eswikolweni swa le makaya vana lava nga tsoniwangiki va khomiwa ku antswa ku tlula vana lava tsoniweke sweswo hi swin'wani swi endlaka leswaku vana lava nga tsoniwa va tikeriwa hi dyondzo kumbe va tikeriwa hi swo karhi tanihiloko va nga nyikiwi kumbe va nga seketeliwi hi ndlela leyi faneleke.

Ku endliwa ka ti-program-i to tlakusa mhaka ya madyelo lamanene ya swakudya swa ka miri eswikolweni yi nga tisa ku cinca hikuva programe leyi yi tshemba leswaku yi nga ta na swakudya leswi swi nga kahle tanihiloko ku nga na ku ri na swakudya leswi swi nga va ka kahle eka vana va xikolo leswi swi nga va nyikaka matimba leswaku va dyondza va ya mahlweni na leswi swi nga endlaka leswaku mihleketo ya vona vona yi olova kumbe yi hatla ku twisisa swinene sweswo swi nga va kahle hikuva programe leyi yi ta va yi karhi yi pfuna eka vana va xikolo.

Prenatal yi na nkoka eka vayimani hikuva yi kota ku hlayisa miri kumbe vuhlayiseki bya vanhu lava nga vuyimani yi kota ku hatla yi kombisa loko ku ri na leswo biha emirini wa munhu yalweyo a nga na vuyimani nakona yi kota ku kombisa ku kula ka n'wana yaloye kumbe makulele ya yena.

Kokwana va nga yisiwa evuhlayiselweni hikuva tindhawu ta le vuhlayiselweni ku na vatirhi lava va tirhaka ku hlayisa vadyuhari lava va nga dyondzisiwa kumbe lava va nga swi dyondzela ku hlayisa vadyuhari hi ndlela yaleyo va ta va karhi va tshamile va hlayisekile swinene ni loko va ri na mavabyi yo karhi vatirhi lava va va ku va tholiwile va kota ku swi vona kumbe va kota ku swi lulamisa hi swona sweswo swi endlaka leswaku ndzi vona swi va swi ri kahle ku va kokwana va ya va ya tshama evuhlayiselweni.

Milawu leyi sirhelelaka vatsoniwa eka xihlawuhlawu entirhweni yi na nkoka swinene tanihiloko vatsoniwa va nga fani ni vanhu lavan'wani vatsoniwa i vanhu lava va faneleke ku tlhogomeliwa va langutiwa swinene nakona va nga tikiseliwi swinene hi yo mhaka milawu leyi yi pfuna ku va yi yima kumbe yi yimelela na ku sirhelela vatsoniwa emintirhweni.

Loko ku va ni matikoxikaya laha titliliniki ti nga pfulaka minkarhi hinkwayo hi nga va hi ri na tiko leri nga kahle swinene hi nga va hi ri na tiko leri ri rhangisiwaka vuhlayiseki bya vaakatiko hi nga va hi ri na tiko leri ri hlayisaka rihanyo vaakatiko hikuva ku lova kumbe marifu ma nga hungutekana tanihiloko enkarhini wa sweswi vo tala va lova hikuva va tsandzeka ku fikelela etindhawini ta titliliniki kumbe eswibedhlele kumbe va tsandzeka ku kumbe va kuma ku pfariwile lomu va yaku kona etitliliniki.

Tindlela to hatlisisa layini ti sungula eka ti-administration ta swibedhlele hikuva hi kona layini yi sungulaka kona ku va yi lehe ngopfu kumbe ku va yi nga ri ku fambeni ndlela yo antswisisa leswaku layeni yi nga tali kumbe yi nga lehi ngopfu kumbe yi tirha hi ku hatlisa hi ku va yi kuma vapfuni lava nga ti administration vo fika va nharhu lava nga kotaka ku va va karhi va pfuna hinkwavo hi nkarhi wun'we hi ndlela yaleyo swi nga endla leswaku na tilayini ta ku ya eku tshunguriweni ti va ti karhi ti nga teki nkarhi.

Ina swi fanerile ku va nsirhelelo wa switulu swa vatsoniwa wu va wu ri kona hikuva i swilo leswi va tirhisaka ngopfu swona evuton'wini bya vona hi swona leswi va tirhisaka swona ku tshama ku famba ku ya kwihi ni kwihi hindlela yaleyo swi fanele ku va swi karhi swi sirheleliwa va hlayiseriwa swona swi va swa ha hlayisekile minkarhi hinkwayo.

Mhaka leyi va ngo i home based care, ndzi twisisa leswaku i mhaka leyi ku nga na vatirhi lava va fambaka va karhi va langutisa vadyuhari emimitini ya vona kumbe emindyangwini ya vona na vatsoniwa. Leswaku vanhu lava va khomeke kahle na? Rihanyo ra vona ra ha hlayisekile ke kumbe ku na leswi va fanekelaka ku tlhogomeriwa hi swona? Na leswaku vanhu lava va vadyuhari kumbe vatsoniwa va tshamile endhawini leyi yi nga basa ke? Hi swona leswi ndzi swi twisisaka swona hi hi vanhu kumbe hi vatirhi va home based care.

Ku va vanhu lavankulu va kuma muholo kusuka eka mfumo, nkoka wa kona i ku va va nga ha koti ku ti tirhela kumbe nkarhi wa vona wa ku tirha wu hundzile. So ku va va kuma muholo kusuka hi ka mfumo nkoka wa kona i ku va va kota ku tihanyisa hi mali yeleyo, hi ku tixavela swakudya na ku tixavela swin'wana na swin'wana leswi va nga kotaka ku titlhogomela hi swona. Hi wona nkoka wa ku va mfumo wu pfuna vanhu lavakulu hi ku va nyika muholo. Sweswo swi endla leswaku vanhu lavakulu va va hlayisekile ni loko va nga pfukanga va kota ku tifikisa etindhawini leti va nga kumaka eka tona vutshunguri.

Tanihi nhloko ya muti lexi ndzi nga xi endlaka ku endla leswaku vadyuhari emutini wa mina va va va hlayisekile na ku khomeka kahle, ndzi nga va kumbela kumbe mutirhi loyi a nga ta ta a ta va a karhi a va languta enkarhini hinkwawo. Mutirhi loyi a nga ta va karhi a va va pfuna hi ku va hlantswela, tanihiloko va nga ta va va nga ha koti ku ti hlantswela. A tlhela a va basela eka ndhawu leyi va nga ta va va karhi va etlela ka yona, a tlhela a va pfuna ni ku hikuva heleketa kumbe ku va fambisa loko va karhi va lava ku ya kuma vutshunguri etindhawini to karhi.

Ku va mfumo wa Afrika-Dzonga wu nyika vanhu lava pfumalaka mali ya mudende, ndzi vona ku ri mhaka ya kahle swinene tanihiloko eAfrika-Dzonga vanhu va tikeriwaka hi ku pfumala mitirho, hi ku pfumala leswi swi nga ta va nghenisela mali ya ku ti hanyisa. So mfumo ku va wu pfuna vanhu hi ku va nyika mali, swi endla leswaku na vona va kota ku tihanyisa, va tixavela swakudya, va tixavela swihi ni swihi leswi swi nga ta va swi karhi swi xota emindyangwini ya vona. Va kota ku yisa na vana eswikolweni hi yona mali yeleyo mfumo wu pfunaka hi yona.

Hi ku languta ikhonomi ya laha Afrika-Dzonga ndzi vona mali ya social grant yi nga ringanelanga. Ndzi vula leswaku ndzi vona yi nga ringanelanga hikuva ndzi vona leswi van'wana tipolotiki va yi yivisaka swona mali, kumbe leswi mfumo wu yi tirhisisaka swona mali. Ku va ku ri na timali to tala ti-billion kumbe ni timiliyoni leti yiviwaka elembeni hi mfumo wa hina, hi vatirhi va mfumo wa hina. Hi ndlela yeleyo mali yeleyo yi yiviwaka, loko vo kota ku swilo lungisa yi nga tlhela yi engetela eka mali leyi yi nyikiwaka vanhu va tiko ya mudende.

Hi ku vona ka mina titliliniki ta le matikoxikaya va ti phakeli vukorhokeri bya kahle, hikuva siku na siku hi twa vanhu va karhi va gungula etitliliniki ta le makaya. Leswaku munhu wa swi kota ku ya etliliniki nampundzu a ya wu ya endzhaku ka tiawara to hlaya, hikuva vatirhi va kona va nga ri ku endleni ka ntirho hi ku fanela. Xin'wana ku ya etitliliniki ta le makaya enkarhini wa sweswi i ku ti hetelela nkarhi, hikuva titliliniki teto ti tlhela ti fika ti vula leswaku a ti na mimirhi ya vutshunguri byo karhi, kumbe a ti na mimirhi leyi ti nga kotaka ku nyika vanhu.

Ku endlela leswaku vanhu lava humaka ematikoxikaya va kota ku fikelela vukorhokeri lebyinene bya swa rihanyo, mfumo wu nga endla leswaku wu engetela titliliniki ematikweni ya matikoxikaya, wu tlhela wu endla leswaku mimirhi hinkwayo ya fikelela eka titliliniki teto. Tanihi loko sweswi vanhu va le matikoxikaya va ri ku xanisekeni hi ku va va kuma vukorhokeri bya swa rihanyo etitliliniki, hikuva titliliniki ti vula leswaku a ku na mimirhi kumbe tiphilisi ta ku va tshungula. Kambe sweswo mfumo wu nga kota ku swi lunghisa, hi ndlela yaleyo ya ku endla titliniki ta ku tala.

Nkoka kumbe mbuyelo wa ti-mobile clinics ematikweni lama pfumalaka, i ku va ti-mobile clinics ti kota kusuka etindhawini ta le kule ti ya fika ematikweni lawa ku pfumalekaka titliliniki. Sweswo hi swin'wana leswi pfunaka swinene, tanihiloko vanhu va le matikweni lama ku nga ri ki na titliliniki va kotaka ku kuma vutshunguri lebyi byi nga tisiwa hi ti-mobile clinics kwalaya ematikweni ya vona. Sweswo hi swin'wana leswi swi antswisaka kambe a swi enerisekanga swo antswisa ku kuma vukorhokeri bya vutshunguri eka vanhu va le matikoxikaya.

Ina, ku nga va mhaka ya kahle swinene leswaku vanhu va le matikoxikaya va va ni titliliniki ta le kusuhi, ku endlela leswaku va hatla va kuma vukorhokeri bya vutshunguri kwala kusuhi etikweni ra vona. Ku tlurisa leswi swi endlekaka sweswi. Vanhu va le matikoxikaya va suka ka tindhawini ta le kule, va ya etindhawini ta le kule titliliniki ta le kule, kumbe eswibedhlele swa le kule, va laha va kotaka ku ya fikelela kona vutshunguri byo karhi. Ku va byi va kona ku va titliliniki ti va kona ematikweni yalawo swi nga va swi karhi swi pfuna swinene eka vaakatiko hi ku kuma vukorhokeri hi xihatla.

Loko ambulense yi foyineriwa yi hlwela ku fika, lexi ndzi nga xi endlaka i ku va ndzi ya kombela munhu loyi a nga na movha wa yena leswaku a ta a ta ndzi rhwalela makwerhu wa mina ku va hi n'wi heleketa kumbe ku va hi hatlisa hi n'wi yisa etliliniki ya le kusuhi kumbe xibedhlele xe le kusuhi, laha a nga ta hatla a kuma vutshunguri. Ku tlurisa leswaku hi va hi karhi hi yimela ambulense leyi na hina hi nga swi tiviku leswaku yi ya fika nkarhi muni kumbe ya ha ta fika ke.